Go ya ka mokgwa o nna ke bonang puso ya thusa fa e tla mo bathong ba bagolo, ba kry-a madi go tswa go mmuso kgwedi le kgwedi madi a e leng gore a ba thusa go reka ditlamelwana tse e leng gore ba di kgona puso e dirile gape le se re se bitsang nursing home e eleng gore batho ba bagolo-golo ba kgona go ya koo gore ba tlhokomediwe ba e leng gore ga ba na bana ba ba ba thusang ka sone seo se se botlhokwa thata.

Nna ke bona go le botlhokwa gore bagolo ba isiwe kwa dintlong tse go tlhokomelang bagodi fela fa e le gore ga ba na bana ba bannye ba e leng gore ba tle ba tlhokomele, ga go tlhokagale gore ba isiwe ko fa e le gore o na le ngwana wa gagwe e leng gore o kgone go tlhokomelwa sentle fela ga e le gore ga bana batho ba ba tlhokomelang sentle ga ba neiwe ditlamelwana tse e leng gore ba di tlhoka letsatsi le letsatsi go a gapeletsega gore ba isiwe kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi.

Go bua nnete fela setso sa rona se re gapeletsega gore mme wa gago kgotsa nkoko wa gago o a go godisitseng o tshwanetse go mo godisa le wena o tshwanetse go mo tlhokomelang tsa a godile o money tsotlhe tse a di batlang e fela mo malatsing a gompieno re ka se kgone go dira dilo tseo re le bo botlhe, ba bangwe ba tshwanetse ba ye ditirong ba bangwe ba tsena dikolo ba bangwe ba santse ba ne ba batlana le ditiro gore ba kgone go thusa ka fa lapeng mme fa re tsaya bo mme ba re nna re ba isa kwa dintlong tsa go tlhokomela batsofe ha se o re ha re ba rate e be re pateletsa ke seomo.

Setso sona se re bolelela gore fa o tlhokomela motsadi wa gago motsofe wa kwa gaeno o na le tlhompo mme o tlile go okeletswa matsatsi mo molefatsheng ke ka mokgwa o ba rebolela ka gonne fela ga se pateletso e leng gore re tlile go dumela ba botlhe mo e leng gore e yaka nnete re tshwanetse re tlhokomele basadi ba rena gore re kgone go bona malatsi a mantsi mo lefatsheng ka gonne ba bangwe ba rena re nale dilo tse di mmalwanyana tse e leng gore re tlameile gore re di dire.

Mo setšhabeng sa rona sa gompieno ga re bone phoso fa bo nkoko ba tseiwa ba beiwa kwa dintlong tse go tlhokomelwang batsofe ka gonne re a tlhaloganya gore ba bangwe ba rona re a bereka, ba bangwe ba rona ba tsena dikolo mo e leng gore ke selo se se leng botlhokwa thata setso sa rona re a itse gore go na le ba bangwe ba e leng gore ba gola ba sala setso morago ba pateletsega gore ba tlhokomele batsofe go fitlha ba tlhokofala.

Mo tikologong e ya rona e bagodi ba tlamelwa ka dilo di le le ntsi go na yanong re na le bo mme, ma-nurse ba kgona go tla go latela kwa gae fa e le gore le nna le nkoko kgotsa ntatemogolo a sa kgoneng go tsamaya ba kgona go tla ba mo tlhola malwetsi a gagwe ga e le gore o tlhoka go ya sepetlele ba lebelela gore kopa le mmiletse koloi kgotsa le modise ga e le gore o tlhoka dipilisi re a kgona go go mo latela tsona rona fa e le gore o tlhoka go lebediwa ke ngaka ke gona fa e leng gore o tla kwa sepetlele.

Go na le mafelo a mantsinyana a ke a itseng a go tlhokomelang bagodi kwa teng ba neiwa marobalo ba robala ko teng ba tlhapisiwa ko teng ba fiwa ditlhare ba e leng gore ba di tlhoka mme ba fiwa le dijo tse di naleng dikotla mafelo a a ke a biditse a ga a duelwe go na le a duelwang ona a teng go nale a mangwe ke a puso ga a duelwe a duelwa ka grant ya puso ba tsaya fela grant ya mogolo ba mo direla dilo tse tsotlhe tseo.

Madi a puso e neyang bagolo ba rona ke bona e le madi a e leng gore ke a mannye go ya ka nna ke akanya e le madi a mannye a e leng gore a thusa fa e le gore o mogolo e leng gore o na le le bana ka go thusang fela fa o le mogolo o itshepeletse o ne madi a ka se kgone go go direla dilo tse tsotlhe ona a tlileng go go thusa moo le moo fela a ka se kgone go dira dilo tse tsotlhe go ka tokafadiwa fa go ka oketsiwa madi a bagolo.

Go bua nnete madi a pension-e a thusa thata mo bagolong ba rona ba kgona go reka dilo tse e leng gore ba ditlhokwa fa ba kgona go palama dithekisi ba bangwe ba ya dipetlele ba kgona go ja dijo tse di nang le maungo le merogo dikotla go siame go siame.

Fa o le motsofe yo o nang le dijara tse di masome ama thataro kgotsa go di feta mo mengwaga teng ya gago o kgona go ya kwa dikantorong tsa sassa o ya go kwadisa go amogelwa phensene ya batsofe fa o fetsa go kwadisa o tlile go ema kgwedi e le nngwe gore o e amogele ka fa gare ga banka ya gago.

Pension-e ya puso e thusa thata mo malapeng a a tlhokomelang bagodi ka gonne e ba okeletsa madi a go reka ditlamelwana tse e leng gore ba di tlhoka, bagolo ba bangwe ba tlhoka ditlhare ba kgone go tsaya yona madi ao ba palame ba gongwe dipetlele ba kgone go reka dijo tse e leng gore dija ke bagodi bagodi ba bangwe ga ba je dijo tse e leng gore bašwa re a dija gompieno.